Ndakhe ndenza into ekuthiwa yi-bungee jumping. Ndiyayithanda kuba indenza ndizive kuphela ukoyika novalo, ndikwazi nokuthatha iriski ngobomi. Kuba i-bungee jumping, njengoko utsiba uziva ingathi uzawuyobetheka ngentloko phaya phantsi kodwa uphinde ubuye, nto leyo endifundisayo ukubana ebomini siphila ngokokuthatha iiriski. Kwaye nokuba unezitresi xa uphumile kwezaa hobbies uyakhululeka, uyalibala ngako konke okubi ubuye uncumile ube nethemba.

Indima abanokuyidlala yeyokukhumbuza imvelaphi yethu, ngakumbi kubadlali beBafana Bafana. Umzekelo sibuyele phaa ngo-nineteen ninety-four apho, ngo-nineteen ninety-five apho aBafana Bafana baye bathatha indebe yeAfrican African African Cup Nations, CAF ngelamafutshane kuphethe utata uMandela. Loo nto leyo nakuBafana Bafana bakweli xesha ingabanikeza ithemba nokuzimisela ngokokudlala ibhola. Into yokuthi nendebe yehlabathi bangayifumana ukuxelisa aba bakuqala aBafana Bafana.

Ndithanda uThembinkosi Lorch ngendlela azimisela ngayo ebholeni nothando endilubonayo kuye ngebhola nokusebenzisana nabanye abadlali ebaleni. Nangokubana uza namanqaku kwaye uyawakhriyeyitha amanqaku, akabinamona ebholeni. Nto leyo endifundisayo ukubana xa uzimisele, unothando, uzibona isakhono onaso ngento yakho okanye ngebhola umzekelo, akho nto enokuma phambi kwendlela yakho.

Owona mdlalo endingathanda ukubana uqukwe esikolweni yi-cricket, ekuthiwa yikhilikithi. Ndiyayithanda kuba kuyathanda ngakumbi kwizikolo ezilapha emakhaya ubana inqongophale, nto leyo endivisa kabuhlungu kuba ikhilikithi sesinye yenye yemidlalo efundisa i-discipline ngokwelamangesi kubafundi yaye iyayichuba ingqondo. Yaye yenye yemidlalo enako ukubalasela kakhulu njengoko sasiye sibone nabantu ababefana nooMakhaya Ntini. Ngoko ke ngowona mdlalo endinothanda uba ube khona, uqukwe.

mdlali kum obalaseleyo nguFaf de Klerk. Ndithanda indlela azimisela ngayo ebaleni. Ndithanda indlela anestamina ngokwelasemzini, ngamandla awaphiweyo, uyabaleka, uyaququzela. Nto leyo ke ndiye ndiyibone ifuneka erabhini, into yokubana ube semandleni kwaye ingqondo yakho ibaleke. Ngoyena ke mdlali endimbona ongoyena kum obalaseleyo.

Kukuba ndivule ushishini. Umzekelo ishishini lothengisa elezemveliso njengoko ndinephupha lobangumlimi, ndibe nefama yam. Ndingaqala ndiadvethayize imveliso endizoyithengisa, umzekelo imifino, ndiyidumise, ndiyiphablishe kumakhasi onke onxibelelwano. Ndenze isaziso, ndenze neeploks, ndenze neentengiso apho ndithetha ngokubaluleka kweziqhamo ukufundisa ulutsha. Ndigcwalise nakumakhasi anjengoYouTube njengoko ndiyazi ukubana uba ndiyafumana ababukeli nabalandeli abanintsi, yeyona ndlela ke leyo ezizondipha, ezondinikezela imali kuba ndizawube ndine-viewers ezinintsi.